Izinambuzane izilwane esizithola endaweni engekho kahle, ezokwazi futhi ukulimaza izitshalo esuke sizitshalile. Singayisebenzisa kanjani ukulawula izinambuzane? Into yokuqala esingayenza ukuqinisekisa ukuthi izindawo esihlala kuzona zihlanzekile futhi nomsokwama awukho.

Ngiyakubingelela mphathiswa wehhovisi lwezolimo. Nginesicelo lapha sokuba ungilekelele ngoxhaso nami futhi ngelekelele isimo somphakathi. Abantu bakithi emphakathini balambile, ngiyakholwa ukuthi-ke isixazululo ekulambeni kwaso ukuba senze izitshalo, sitshale ukudla phansi, kudayiswe. Uma-ke uhulumeni engangilekelela ukuba afake uxhaso lwemali ekulinyweni nasekuvuneni nase sekudayisweni kokudla okuvela emhlabathini, nabantu bayokwazi ukuxosha ikati eziko.

Izinkomba ey'ibalulekile zempilo yomhlabathi, ukukhiqiza izithelo ezinempilo, ezinomsoco, ezizwakala kamnandi. Umhlabathi okwaziyo ukukhombisa ukuthokozelela ukukhulisa isitshalo, umhlabathi ongaxhwayi, umhlabathi ongenazo izifo, umhlabathi oguquka kanjalo uma kukhona okutshaliwe kuwona. Lokho sibalulekile impela .

I-lacingwing, i-paratite wiper, i-lady beetles, i-ground beetles, assential bug, predactory bug, immunity parity bug, i-spider, i-tectnet fly, flies, i-syniod fly, bees, .

Osomabhizinisi bendawo, into abangayenza ukuba bathenge izinto zokugcina ukudla kwabo, okufana namafriji, noma bebe nezinhlelo zokugcina ukudla kuyilento efana ngabe kuyiyona, ongaba, i-canning, i-pasteurisation, noma i-freezing, noma i-radiation or additional of any .

Ubuchwepheshe buhlala bukhona ukulekelela umsebenzi noma umqashi ukuthi umsebenzi ubelula. I-agriculture yona kakhulu iyayidinga ibochwepheshe nemishini yabo, ukuqinisekisa ukuthi ubude noma ububanzi memigqa yokutshala, iyilokhu okufanele ibe yikhona.

UGogo uMaNdleko, ukhonze kakhulu ukutshala isipinashi, isipinashi nobhithrudi. Ugogo ubenayo lento yokuthi imbewu kumele ibesemhlabathini kodwa ngokuswela izinto zokusebenza bekuba inselelo. Bekuba inselelo ukuthi konke lokhu kufezeke, ebesebenzisa isandla agcine ekhathala, abesebenzise igeja agcine akhathala, asebenzise uthi agcine ekhathala. Okushukuthi ebedinga into eyithuluzi ukulungiselela umhlabathi azotshala kuwo.

Umhlabathi kamakhelwane ubewumndawo eyomileyo futhi emile izitshalo zemvelo ezizimeleyo emhlabathini. Umakhelwane waqala walungiselela indawo azotshala kuyona ngokuphendula umhlabathi, waphinde wawufaka izinsiza ukuze umhlabathi wakhe unothe, waphinda wawuphendula futhi wayesevula imisele ukuze afake isitshalo esihambisana naleso sikhathi sokutshala.

Ezinye iy'tshalo zihambisana nesikhathi sonyaka, ezinye futhi zihambisana nesimo sezulu. Omunye umhlabathi awukujabuleli ukuthi mhlampe liyana izulu, wena uyavuna noma uvune kuwona womile. Ukuvuna ngesandla kuba nomthelela kwizitshalo ezifana nobhithrudi, namazambane ngoba isandla, kwezinye izikhathi asikhoni ukufinyelela kwezinye izindawo.